Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhoka tiro ka go phatlhalatsa kitso, data e kgona go thusa gore o tle o kgone go nna le mmereko online jaaka yone tiro e ke e berekang e ke botlhokwa jwa data le go thusa gore o tle o itse gore ko mmarakeng ba batla eng jang, o kgona go dira seo ga o na le data o kgona go tsena ko internet-e ebe o batlana le selo se se tla go thusa information e tla go thusang.

Mo nakong ya gompieno go dirisiwa data thata, nna ke dirisa data ka go tsena ka internet ke tle ke lebelele dilo tsa sekolo kgotsa ke lebelele le TalkTag, ke dirisa data gore ke tsene ka internet e ke tla ke kgona go shebelela ball o le di video le tse dingwe gape batho ba dirisa data go batlana le tiro mmereko. Batho ba dirisa data go batla go typer bo di-CV gore batle ba kgone go bereka batho ba dirisa inthanete ka ditsela tse di farologaneng nna ke dirisa ya theko ya five gig ya kgwedi yo yotlhe.

Ke rekile data ya hundred rand diranta di le lekgolo ya Telkom mme yone ke data e e tsayang kgwedi, ke five gig ya motshegare le five gig ya bosigo. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele gore ke data e tsayang sebaka sele se kana kang. Batho tshwanetse ba lebale le gape gore data e o e ja madi a le and gape amme data eo e tlile go tsaya nako e le kana kang ko founung ga motho a e dirisa 'tsatsi le letsatsi.

Ke rekile data ya di-gig ke di le lesome five gig ya motshegare le five gig ya bosigo mme nka rata go nna le data e e sa feleng nka rata go nna le di-gig di le lekgolo nka itumela thata ga di-gig tseo di tla tsena kgwedi le kgwedi ga di ke di a tsena ka kgwedi ya ntlha ka kgwedi e nngwe le nngwe.

Ga mafaratlhatlha a five G a tla a nna teng dilo di tlile go fetoga thata, dilo di tlile go fetoga ka tsela yago gore batho ba tlile go dirisa five G ba le bantsi. five G e tlile go tsamaya ka lebelo le le kwa godimo go gaisa four g e re nang le yone batho ba le bantsi ba tlile go tsaya madi a bone gore ba reke mafaratlhatlha a five g ba tlile go dirisa five g gore ba tle ba bereke mo mafaratlhatlheng gore batle ba kry-e tiro mo mafaratlhatlheng.

Go batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse pele o reke data kwa lebenkeleng kgotsa o bule phone ya gago o bo o tsena ko bankeng ya mafaratlhatlha o kgona go reka data teng koo. Ga o fetsa o tlile go ya ko phone o bo o dial-a di-number o bo o tsenya, ga o fetsa o bo o tobetsa hash, ko morago ga moo o tlile go kry-eya SMS e tswang ko ba mafaratlhatlha gore o na le data ya bo kana kang, ga o fetsa o tsena ko Facebook o ba sendela di-friend request, ga o fetsa o ba founela.

Ke na le ditsela tse di mmalwa tsa go dira gore data ya me e seka ya fela pele ga nako morago ga go dirisa data ke a itima go netefatsa gore data ya me ga e jege, e jewa ke dilo tsa phouno, ke tshuba data pele before ke e berekisa mme mo morago ga moo ebe ke itima gape.

Nna ga ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ke o fetole gore e nne data ka yone tsela eo data ga e turi, go botlhokwa thata ka gonne o tlile go nna le data e ntsi go gaisa ga o ya kwa lebenkeleng o bo o reka data nna ke reka mowa mme ko morago e be ke o fetola gore e nne data gore ke tle ke kgone go nna le data e ntsi go feta wena motho o tseneng kwa lebenkeleng a bo a reka data e seng mowa.